Ekuqaleni ngangingathembi ukuthi la makhemikhali engiwasebenzisayo azosiza ngempela ukuthi izinambuzane zinciphe ezitshalweni zami. Ngathi sengibona emva kwamasonto amabili, ngajabula kakhulu ngoba ngase ngibona izitshalo zami mina sezikhula ngendlela eyisimanga kabi. Ngempela-ke, kubalulekile ukusebenzisa izibulalanambuzane uma uwumlimi onjengami nje.

Impela ngiyavuma ukuthi le ndlela eniyisebenzisayo selokhu nayisebenzisa futhi iyanisebenzela, kodwa bengicela ukuthi niphinde nizame ukusebenzisa izindlela ezintsha. Mhlawumbe nizokwazi nani ukuthi nichithe isikhathi esiningana nemindeni yenu ngoba mhlawumbe le ndlela entsha yochwepheshe inganenza ukuthi nibe nesikhathi esiningi esisalayo emva kokuthi niye ensimini. Ngiyazi nokuthi niyakusaba ukuthi nizame izinto ezintsha ngoba kungenzeka ukuthi zivesane zenze izimo zibhede kakhulu. Kodwa ngicela ukuthi nizame, nibone ukuthi lo buchwepheshe angeke bunisize na.

Izibungu ezinye zezinambuzane ezivamile ukuba zibe yingozi uma utshala noma uma ungumlimi. Izibungu zibonakala ngokuthi zitholakala ngaphakathi kwezitshalo zakho. Sibala otamatisi, sibale ama-apula, sibale amapentshisi, kanye nezinye izitshalo eziningi. Izibungu zibonakala ngokuthi zimhlophe, kanti ziba ngaphakathi kwezitshalo zakho. Ziphila ngokuthi zidle izitshalo ngaphakathi. Uma uthi uyabheka, noma uma uthi uyadla, uzithole izibungu ngaphakathi, ngakho-ke izibungu zibolisa izitshalo zakho. Yize izibungu zibalulekile uma utshala ngoba nazo ziyasetshenziswa ukuthi ziqhubekise noma zikhulise izitshalo, kodwa-ke ziphinde nazo zibe nobungozi ezitshalweni zakho.

Ezinye zezinkathazo engingaba nazo ukuthi uma ngingayigqokile kahle i-PPE, kungenzeka ukuthi lezi bulalazinambuzane zingangithela. Uma zingithela, mhlawumbe zingenza umonakalo esikhumbeni sami, njenge-acid, ingenza umonakalo esikhumbeni sami, kuze kudingakale ukuthi ngikwazi ukuhamba ngiye esibhedlela.

Sawubona, mphathi. Bengicela nje sixoxe kancane. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ukwazile ukuthi ungicabangele ngizosebenza nawe la epulazini. Ngicela nje ukuthi sixoxisane, mhlawumbe ngesimo sokuqala ukusebenza. Kula malanga ngizizwa ngathi angikho muhle kahle empilweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nomzimba wami uyakudinga ukuphumula kancane, noma kungenzeka ukuthi kukhona la engiye ngalimala khona. Ngicela nje kuwe mphathi wami, ukuthi ngibe nesikhashanyana esincane ukuze ngiyokwazi ukuhlola ukuthi yini inkinga kudokotela. Ngiyakuthembisa uma ngibuya ngizokwazi ukuthi ngikunikeze impendulo kadokotela ukuthi yini inkinga. Ngiyabonga, mphathi.

Ngingazizwa ngidumele kakhulu, futhi ngingazizwa ngathi ngiphelelwa yithemba.

Eyi mngani wami, ngizizwa ngingeneme kakhulu, futhi ngizizwa nje ngidumala, ngiphelelwa nahamandla, nayithemba. Phela, indawo le esiphila kuyo futhi esiziphilisa ngayo, nakhu sesithole umlayezo wokuthi izothathwa. Manje angisazazi nokuthi ngenzenjani, ngoba phela asazi sesizophela kanjani sinomndeni wami, futhi-ke, sengizizwa ngathi ngilahlekelwa ilokhu okusele engashiyelwa abazali bami. Futhi-ke, okunye okungenza ngiphatheke kabi ukuthi akusiyimi kuphela umuntu engimucabangelayo, kodwa ngicabangela nabasebenzi bami. Ingabe bazoyenzenjani nje uma indawo esihlala kuyo futhi esisebenzela kuyo isithathiwe.

Hhayi, ngizizwa ngineme ngempela kulo nyaka. Ngivune, hhayi, kwavuneka impela. Izitshalo zami ziningi kakhulu. Ngibonile ukuthi kulo nyaka bengizimisele ngempela ngoba bengiqiniseka ukuthi ngivuka ekuseni, ngihambe ngiye unisela izitshalo zami, ngiphinde nantambama ngihambe ngiyonisela izitshalo zami. Phela, bengingagcini lapho, bengiphinde ngiqiniseke nokuthi izitshalo zami azibi nazo izinambuzane ezigcaluzayo, ezingazidla, kanti futhi zizenze ukuthi zibune. Hhayi, ngijabule impela ngoba cha, hhayi, sisazodla.

Ngicabanga ukuthi abaneme, abathokozile ngempela, ngoba kuyacaca ukuthi kade behlala kule ndawo abahlala kuyo futhi bebekwazi nokuziphilisa. Manje ngiyabona-ke ukuthi kungenzeka ukuthi cha impela abafisi nokuhamba, kodwa-ke ngoba isimo siyaphoqa, kuyomele ukuthi bahambe. Nabo, ngiyacabanga ukuthi bazizwa bevalelekile ekopini ukuthi kumele bayosebenza kwezinye izindawo yize ethanda ukusebenzela ekhaya.

Ngicabanga ukuthi umama uThandi kungamsiza ukuthi azame ukubona ukuthi lezi nkukhu ezintsha ziingamunikeza ini. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kungcono azame, ngoba uma engazamanga, uzolibe ecabanga njalo ukuthi kube wazama. Ngakho-ke, angiboni ukuthi kukhona ubungozi obungaba khona uma ezama noma ethatha izinkukhu ezimbadlwana, ukuze ezobona ukuthi cha, ngempela kuyasebenza lokhu afuna ukukuzama noma akusebenzi.

Ngingazama ngokuthi njalo ngiwu-check-e umhlabathi wami ukuthi nangempela uyakwazi yini ukuthi ugqugquzeleke ukuthi ungakwazi ukutshala izitshalo. Ngingaphinde futhi ngifake izinto ezifana nomanyolo ukuze zizosiza izitshalo zami. Lapho-ke phela, angeke ngize ngiyeke ngokuzifaka lezo zinto kuphela, kodwa ngiyolibe ngibheka njalo ukuthi ziyasiza yini noma umhlabathi wami uyashintsha yini ube umhlabathi okulungele ukutshala izitshalo.